Tota five G e tlile ka botlhale bo bo makatsang. Batho ga ba ba leng kwa kgakala, ba kgona go bua ka video call, o kgona go bona motho a le koo. Le ka sejanong o kgona go dira tseo re di bitsang di-interview ka Zoom, ga go sa tlhokega gore o ye ko o batlang tiro teng gore go diragatsa interview. O ka e diragatsa online ka yone Zoom kampo yone Skype. Tota five G e fetotse matshelo ruri technology e a dira e botlhale e le ruri.

Ke ile ka e kopa Wi-Fi password mo lefelong le ke ne ke sa le tlwaela. E fela go ne go a diragala gore ba nnele yone. Ga ke a ke ka nna le bothata, gonne motho o ne a nnela yone o ile a tlhaloganya seemo sa ka, gore ke tlhoka go e dirisa ka yone nako eo.

Tota go bua nnete ga ke na kitso e le ntsi ka AI, AI ga ke na kitso e ntsi ka ga yone.

Tota bareki ba tlhoka tharabololo e tsepameng, batle go iphitlhela ba na le bothata ka di-chatbot le di-virtual assistant.

Di-massaging App-e di fetotse tsela e e leng gore re buisana ka yona mo e leng gore re dula re lebeletse di founu. Ga re sa nna le metlotlo e re tlwaetseng go ba le yone, mme yone e re tswetse mosola gonne ga e le gore motho o kgakala le wena o kgona go mo romelela molaetsa ka pele a kgona go go araba. O kgone go itse gore o tlhokang kampo wena o tlhoka eng.

Ee difounu di fetotse maphelo a rona thata gonne pele go ne go dirisiwa makwalo go buisana le batho kampo go ne go romela molaetsa. E fela ka se sebaka go dirisiwa difounu go romela di SMS go dirisa didiriswa tsa bo WhatsApp, Twitter, TikTok, Facebook. Mo o kgonang go kopana le batho ba e leng kgale o sa kopane le bone o bue le bona.

Tota ke bona e le gore fa di-smart devices jaaka re di bitsa, ga gona phoso epe ka tsone. Di-network-e tsa rona di dira sentle ka tsela e e siameng. Ga re sa tlhole re na le mathata ya kgolaganyo go nne ga go na le bothata ka network-e ba re itsise, ba re romelela melaetsa. Ka jalo ga go sa na tlhokego ya gore go nne le mathata ka di-network.

Ke bona dikgang tse di balwang mo TV-ing di fitlhela batho ka thata, gonne re kgona go bona le ka ditshwantsho, ga go na le dikotsi kampo ga go na le se se diragetseng mo ditulong tse dingwe, re kgona go bona. E fela le tsone tsa di-radio di a fitlhelela batho e fela e seng jaaka tsa TV. Gonne mo TV re kgona go bona ditshwantsho re kgona le go bona gore go senyegile go le go kana-kanang mo lefatsheng la rona la Aforika Borwa ka bophara, le dinaga tse dingwe. Ka jalo fela mo radio o tlabe o utlwa fela puo, e fela o sa bone, ka jalo o tshwanetse o e kakanyetse gore go ka tswa go ntse yang, go ka tsa go buiwa ka selo se se ntseng jang.

Dikokomana tse dintšha di ikaegile thata ka di smartphone go bua nnete. Ga ba sa tlhole ba utlwa sengwe le sengwe sa bone ba se dira mo founung, ga ba sa tlhole ba dira ditiro tsa bone tsa mo ntlung ka tshwanelo. Motho o a teng o dula a lebile cell founu ka dinako tsotlhe. Ka dinako tse dingwe ga o re o a bua le ene, ga a go reetsa ebile ga a go utlwe o lebeletse smartphone. Ka jalo mo nakong tse di fetileng go ne go se na dilo tse dintseng jalo, re ne re dula re bue re le ba lelapa, go fitlha jalo mongwe le mongwe o tshwere smartphone mo ntlong ga gona yo buang le o mongwe, mongwe le mongwe o lebeletse tsa gage.

Tota ke dumela gore go na le dikokomana tse di godileng tse di sa tlhaloganyeng go dirisa di-smartphone. Mme go na le dikokomana tse di godileng tse di kgonang go dirisa di-smartphone gonne ba rutiwa ke bana ba bona kampo tsone ditlogolo. Ba ba sa kgoneng ga bana batho bao ba ba bontshang kampo bone ba ba tla ba rutang, gore ba di dirise jang.